Tikholichi ta vurimi ti antswisa vuswikoti bya vantshwa hi tlhelo ra xiyenge xa vu xa vurimi hi ku ndlandlamuxa vutivi bya vona loko swi ta eka timhaka ta vurimi yi tlhela yi endla leswaku vantshwa va hina va dyondza tindlela letintshwa ta xiyenge hi tlhelo ra xiyenge xa vurimi hikuva ha swi tiva leswaku khale vakokwana wa hina a va ri na ndlela ya vona leyi a va tirhisa yona hi tlhelo ra xiyenge xa vurimi kambe eka nkarhi wa sweswi ku na thekinoloji leyi nga nghena leyintshwa leyi vantshwa va hina va nga yi dyondzaka loko va ya etikholichi, etikholichi ta vurimi yi tlhela tikholichi titlhela ti pfuna vantshwa hi ku endla leswaku va kuma ndlela yo endla mabindzu va kha va tirhisa vutivi lebyi va nga byi kuma ekholichi.

Yin'wana ya mintlhotlho leyi i va ku langutana na yona i ku kala ka mali tanihileswi hu swi tivaka leswaku vurimi byi lava mali leswaku hi kota ku kota ku hi kota ku rima na ku pfumaleka ka switirhisiwa leswi faneleke hikuva loko hi nga ri na switirhisiwa leswi hi faneleke hi nge koti ku va hi tirhisa misava leyi hi ndlela leyi faneleke kumbe agri BEA ya hina lexin'wana xihi karhataku kumbe xi nga ntlhontlho i ku pfumaleka ka vutivi ni dyondzo hikuva vanhu vo tala emakaya a va na yona dyondzo kumbe vutivi bya agri Bea so hi swin'wana swa swilo leswi swi endlaka leswaku ku va na mintlhontlho leyi hi va ku hi kha hi langutana na yona loko swi ta eka pfhumba leri ra mpfuxeto wa misava na agri Bea.

Leswi ndzi nga n'wi tsundzuxaka swona hileswaku a teki misava leyi a nga byala swimilana swa yena eka yona a yisa kala va nga na vutivi bya swa misava leswaku va ya n'wi chekela swona leswaku misava ya yena yi na rihanyo ra kahle na xin'wana ndzi nga n'wi tsundzuxaka xona hileswaku a tirhisi manyoro leswaku swimilana swa yena swi kota ku hatla swi kula na leswaku xin'wana xo hetelela ndzi nga n'wi tsundzuxa xona hileswaku a a cheleti swimilana swa yena a swi nyiketa mati hikuva ku kala ka mati naswona swi nga endla leswaku swimilana swa yena swi nga kuli hi ndlela leyi a va ku a lava yona swi va swi kha swi kula hi ndlela leyi nonakaka swinene.

Ma ma tlanga xiave lexikulu swinene hikuva hi nga va hi nga swi koti ku cheleta swimilana swa hina leswi hi va ku hi swi byarile loko ku nga ri na mati se madamu ma tlanga xiave lexikulu swinene hikuva ma kota no hi hlayisela mati loko ku ri na tinkingha ta mati leswaku swimilana swa hina swi nga omi hikuva swi pfumala mati hikuva loko ku nga ri na mati swimilana swa hina swi nga fa so madamu madamu ma va ma kha ma hi pfuna hi ndlela yeleyo hikuva ma hi hlayisela mati ya leswaku swimilana swa hina swi nga tshuki swi kala mati na hambi mati ma nga ri kona.

Xo sungula lexi ndzi nga ta xi endla ndzi ta ya ndzi ya kha mihandzu ya mina ensinyeni endzhaku ka loko ndzi yi khale ensinyenu ndzi ta yi veka hi mintlawantlawa laha ndzi nga ta va na mintlawa ya mihandzu leyi nga ta va yi vupfile kahle na mihandzu leyi nga ta va yi vavisekile endzhaku ka sweswo ndzi ta cukumeta mihandzu leyi nga ta va vavisekile ndzi sala na mihandzu leyi nga ta va yi ri kahle endzhaku ka sweswo ndzi ta teka mati mo mo basa ndzi hlantswa mihandzu ya mina endzhaku ka loko ndzi hlantswa mihandzu ya mina ndzi ta yi tsemelela ndzi yi tsemelela endzhaku ka ku yi tsemelela ndzi ta teka ndzi ndichi leyi pfulekeke ndzi yi veka edyambyini leswaku yi kota ku oma.

Ina, ndzi vona swi ri na nkoka hikuva swi ta endla leswaku loko ku fika nkarhi wa leswaku va ya ya langa leswi va lavaka ku swi endla etikholichi va ya langa leswi fambisanaka na vurimi hikuva va ta va va ri na vutivi bya leswaku vurimi i xi i xilo lexi nga na nkoka swinene eka nkarhi wa sweswi hikuva munhu un'wana na un'wana u fanele ku dya munhu un'wana na un'wana wa mbala so leswi hinkwaswo swi endleka hikuva hi tlhelo ra vurimi swi va swi kha swi kumeka swi suka kona eka tlhelo ra vurimi hikuva swakudya swi huma emapurasini na leswi hi swi ambalaka swi huma eka madzovo ya swiharhi leswi naswona swi kumekaka emapurasini.

Ina, thekinoloji ya hi pfuna yi hi pfuna hi ndlela yini? hi pfuna hi ku tirhisa switirhisiwa leswi swi va ku swi kha swi endla leswaku misava ya hina yi nga vaviseki ende yi tlhela yi va misava leyi va ku yi va yi ri na rihanyo hi mikarhi hinkwayo yi tlhela yi hi pfuna hi ku tirhisa switirhisiwa swo fana na ti app-e leti va ku tiva ku ti ri kona leti ti tirhisiwaka ku cheka misava ya hina na ku endla leswaku misava ya hina yi tshama yi ri leyi va ku yi ri na rihanyo lerinene.

Lexi ndzi nga xi endlaka i ku ndzi nga ringeta tindlela tin'wani to rima hikuva swi nga endleka leswaku ndlela leyi ndzi yi tirhisaka yo rima a hi ndlela leyi va ku yi ri leyinene se ku ringeta tindlela tin'wani leti swa ta vurimi swi nga endla leswaku ndzi kuma leswaku misava ya mina yi kahle swinene ko va ku tindlela leti mina ndzi kumaka ndzi kha ndzi ti tirhisa ti va ti ri leti ti nga ri ku right tindlela to fana no chela manyoro eka misava ya mina tindlela to fana no endla leswaku misava ya mina ya kamberiwa hi vativi byela swa misava ku tiva leswaku a ku na leswi swi va ku swi kho swi dya misava ya mina leswaku yi nga koti ku humesa leswi ndzi swi lavaka.

Ina, va fanele ku yi kuma ku fana na vatirhi lavan'wana hikuva ku kumeka va ri karhi vatirha va endla leswaku ikhonomi ya tiko ra hina yi kumeka yi kha yi famba hi mikarhi hinkwayo hikuva ehandleni ka vona ikhonomi ya hina yi nga ka yi nga koti ku kula kumbe ku ya emahlweni so ndzi pfumela leswaku va faneriwile hi ku kuma mali leyi va va ku kha va engetela hi ku tirha navusiku.

Byin'wana bya vuvabyi lebyi nga kumekaka eka swibyariwa i food poisoning lebyi byi nga va byi nga va byi nga vangiwaka hi ti pesticides hi Hi ti bacteria to fana na salmonela ku byi sivela hi nga byi sivela hi ku endla leswaku mihandzu ya hina yi kumeka yi hlantswiwile swinene yi hlantswiwa yi basa loko yi va yi kha yi harvest-iwa xin'wani i ku va hi ya eka dokodela loko hi twa hi nga titwi kahle na ku tlhela hi nwa mati ya ku tala leswaku ti toxins leti va ku ti cheliwini hi ti bacteria leti ti kota ku huma emirini wa hina.

Maendlelo ya xikhale ma vavisa misava ya hina ma tlhela ma endla leswaku misava ya hina ya nga vi leyi hanyeke kahle kambe maendlelo ma ximanguva lawa na thekinoloji leyi va ku yi kha yi tirhisiwa eka vurimi bya manguva lawa swi endla leswaku misava ya hina na loko se ku tshoveriweni swi endla leswaku misava misava ya hina yi sala ya ha ri misava leyi va ku yi hanye kahle yi nga ri ki na tinkingha.

Swin'wana swa swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka hileswaku mbewu leyi yi tirha njhani na leswaku i swifuwo swihi na swihi leswi ndzi faneleke ku va ku ri na swona leswaku ni kota ku tirhisa mbewu leya bangi xin'wana ni nga xi vutisaka ndzi nga vutisa hi mayelana na mitsengo ya mbewu leya bangi leswaku ndzi kota ku tiva leswaku ndzi ta fanela ku tirhisa mali yo tanihi kwihi leswaku ndzi kota ku kuma mbewu leyiwani ya bangi.

Titwa ndzi vavisekile swinene hikuva matende lamaya a ma ta endla leswaku tihuku ta mina ti kota ku ti kota ku tswalana ti andza se loko makhelwani a kumeka a kha a teka matandza lama a ma dya ehandleni ku vulavula na mina swi nga endla leswaku ndzi tikuma ndzi vavisekile swinene hikuva matandza ma ma na nkoka ngopfu eka ku ve ni leswaku tihuku ta mina tikumana ti kha ti tswalana ti andza se swi nga ndzi vavisa swinene.

E-e, ndzi vona swi nga ha hlayisekangi hikuva emakhwatini vanhu va nga tikuma va hlangane na swiharhi swa nhova leswi eka yin'wani mikarhi swi nga va vavisaka xin'wani i ku va nga kota ku kuma mimirhi loko vo ya eka swibedhlele na titliliniki ta mfumo tanihileswi mfumo u ku kumekaku u kha u nyiketa vaaki hinkwavo va tiko i mimirhi mahala se ku tikuma vanhu kho vaya nhoveni va ya lava mimirhi swi va swi nga ha hlayisekangi ngopfu xa betere i ku va vanhu va ya va ya eka swibedhlele na titliliniki ta mfumo leswaku va ya kuma mirhi leyiwani va nga zangi va veka vutomi bya vona enghozini.

Hi ku ya hi mina a ndzi pfumela leswaku vurimi bya le madorobeni a byi hoxi ngopfu a byi hoxi ngopfu xandla eka ikhonomi ya tiko loko hi byi ringanisa na vurimi bye bya le xitikomakaya.

Byi endla leswaku ku tshama ku ri na swakudya na hambi hi va hi langutane na nguva ya dyandza laha ku va ku ku ri na vurimi byitsongo lebyi kha byi teka ndhawu hikwalaho ka ku pfumaleka ka timpfula na mati.

Misava leyiwani i ndzhaka ya mina leyi ndzi nga siyeriwa hi vatswari va mina naswona misava leyiwani ndzi yi tirhisa ku ku endla eka yona swa vurimi leswaku ndzi kota ku tihanyisa mina na ndyangu wa mina.

Ndzi pfumela leswaku byi endla leswaku vanhu va kota ku tirhisana swin'we byi tlhela byi endla leswaku vanhu va kota ku avelana swilo leswi va va ku va swi rimini byi tlhela byi endla leswaku vanhu va kota ku hluvukisa ndhawu leyi va tshamaka eka yona.

Ndzi pfumela leswaku swi va swi ri karhi swi vangiwa hi vusweti hikuva vanhu vo tala mi ta kuma ku va yiva swakudya leswiwani emapurasini leswaku va kota ku ti hlayisa vona na mindyangu ya vona. Va tlhela va kota ku tihanyisa hikuva va va va nga ri na mitirho vo tala va vona hikuva u nge sukeli ku yiva u ri karhi u tirha. Vo tala vanhu lava yivaka swakudya i vanhu lava nga tirheki so ndzi pfumela leswaku ku va ku ri mhaka yo lava ku kota ku ti hanyisa vona na mindyangu ya vona.

Ndzi pfumela leswaku a va va dyondzisa swa vurimi hi ku va teka va famba na vona loko va ri karhi va ya eku rimeni emasin'wini ya vona na ku tirhisa ngopfu mhaka ya mitsheketo ku fana na ntsheketo luwa wo munhu un'wana na un'wana u ta dya swa nyuku wa yena. Leswi ni pfumelaku leswaku swi a swi nyika nhlohlotelo leswaku na vona va twa va lava ku dyondza hikuva va swi tiva loko u tshama hi mavoko ndlala yi ta ku nghenela.

Byi endla leswaku swimilana swa hina swi hatlisa swi fa swi tlhela swi humesa mihandzu leyi va ku yi nga ri ku kahle leswaku vanhu va nga yi dya tanihileswi vuvabyi lebyiyani byi nga vangelaku na hina vanhu mavabyi. Se swi endla leswaku na ikhonomi ya hina yi nga fambi kahle hikuva hi nge koti ku xavisa swimilana leswi swi nga na vuvabyi kambe hi fanekele hi tlhela hi byala swimilana swin'wani leswaku swi kota ku va swi hanyile kahle leswaku hi kota ku ya hi ya swixavisa eka mavhengele lamo xavisa.

Tin'wani ta tindhawu leti munhu a nga ti tirhisaka i tindhawu to fana na swiyanimoya, i timhaka to fana na tithelevhixini, i timhaka to fana na tiinthanete, timhaka to tirhisa swa mabulo swo fana na Facebook, TikTok na WhatsApp leswaku u navetisa bindzu ra wena.

Eka nkarhi wo koma swi endla leswaku varimi va pfumala ndhawu yo rimela kambe eka nkarhi wo leha swi nga endla leswaku murimi a tikuma a tshikile mhaka ya vurimi tanihileswi ndhawu ya yena leyi a rimelaka yona yi ta va yi hungutiwile.

Misava leya vurimi i ndzhaka eka van'wana vanhu tanihileswi va nga siyeriwa yona hi vatswari va vona na vakokwana wa vona. Xin'wana lexi endlaku misava leyi ya vurimi yi va na nkoka swinene hileswaku yi endla leswaku mimiti yin'wani yi kota ku veka swakudya etafuleni e handle ka misava leyi a va koti ku veka swakudya etafuleni. Yi tlhela yi va na nkoka loko hi languta hi tlhelo ra ikhonomi ya tiko ra hina hikuva yi endla leswaku ikhonomi ya tiko ra hina yi tirha kahle loko hi pimanisa na ikhonomi ya matiko man'wana.

A nga ri hlayisa hi ku endla leswaku wa ri biyelela. A nga ri hlayisa na ku endla leswaku u tshama a ri karhi a byalwa swimilana swo hambanahambana hi tinguva to hambanahambana tanihileswi eka tin'wani tinguva loko ku ri ku na swimilani leswi a va ku a kha a tirha a langute ka swona swi ri swoxe swi nga va swi nga ri kona kambe lexi a nga xi endlaka leswaku purasi ra yena ri kumeka ri hlayisekile hi mikarhi hinkwayo i ku endla leswaku a byala swimilana swo hambanahambana ka tinguva to hambanahambana.

I ntirho wa officers hikuva masipala hi yena a faneleke ku endla leswaku u rhangela emahlweni ntirho wun'wana na wun'wana wa ku yevuriwa ka nhlonge ya swiharhi leswi va ku swi dlayiwe emutini hikuva u kota ku tiyisisa na vuhlayiseki bya vaaki na ku tlhela a cheka leswaku a ku na vuvabyi na lebyi byi va ku byi ri kona eka xihari xexo.

Ndzi pfumela leswaku swi ta endla ku leswaku leswi varimi va hina va va ku va kha va swi rima swi va ri swi va swi ri leswi nga ri ku na vuhlayiseki bya leswaku vaaki va nga swi dya. Swi nga tlhela swi endla leswaku na vona tanihi varimi va lahlekeriwa hi swimilani swa vona tanihileswi switsotswana leswiwani swi kotaka ku dya swimilana swi nga si kula.

Ndzi ta n'wi hlamusela leswaku ntirho lowuwani ndzi nga u endla lahawani a ndzi za nga ndzi wu yive eka yena kambe ndzi tirhise vutivi lebyi ndzi nga byi kuma hikuva ndzi ri karhi ndzi dyondza eka maphepha mo hambanahambana lama lama va ku ma kha ma tsala hi ndlela leyiwani ya vurimi lebyi a vulaka leswaku ndzi n'wi yivele byona.

Swikwavava swi na nkoka e emirini wa munhu hikuva swa kota ku pfuna munhu loko a ri na mavabyi mo hambanahambana xikombiso loko munhu o va a ri na vuvabyi byo fana na mukhuhlwani xikwavava xa kota ku n'wi pfuna hikuva xi kota ku n'wi pfula nkolo no n'wi pfula tinhompfu. Se leswi i swin'wana swa leswi ni nga n'wi byelaku swona leswaku swikwavava swi na nkoka swinene a nga ya mahlweni a swi byala leswaku na yena a ta kota ku kuma ku vuyeriwa.

Swi endla leswaku va va na vutivi bya career leyi va lavaka ku yi teka ya ku ya tirha emapurasini swi tlhela swi endla leswaku va hlohloteleka ku ya emahlweni no teka career leyiwani yo ya tirha emapurasini.

Swivangelo leswi endlaku vanhu va yiva swakudya emapurasini i timhaka ta vusweti, i timhaka ta leswaku vanhu va lava ku hlayisa mindyangu ya vona.

Ndzi pfumela leswaku i ku pfuna ikhonomi ya tiko ra hina na ikhonomi ya miganga ya tiko ra hina.

Swi fanele ku cheriwa hi nkarhi lowu swimilani swi va ku swa ha ri ntsongo swinene swi tlhela swi cheliwa hi nhlayo ya le hansi leswaku swi nga koti ku va na hambiloko se swi kulini swi nga vangi mavabyi loko se ku fika nkarhi wa leswaku vanhu va teka swimilani leswiyani va ya va ya swi dya

Lexi ndzi nga ta xi endla tanihi murimi ndzi ta endla leswaku ndzi kamba leswaku switirhisiwa swa mina hinkwaswo swi le ka xiyimo lexi faneleke ku nga se fika nguva yo byala kumbe nguva ya vurimi, leswaku loko ku sala ku ya fika nguva ya vurimi loko ku ri ku na switirhisiwa leswi va ku swi onhakile ndzi endla leswaku swi va swi lunghisiwile eka nkarhi walowo leswaku ndzi kota ku va na nguva ya kahle ya vurimi.

U tiyisisa hi ku va a va khoma hi ndlela leyi a nga khomisaku xiswona munhu loyi a va ka a ri wa ndyangu wa yena kumbe n'wana wa yena kumbe mutswari wa yena, a tlhela a tiyisisa hi ku endla leswaku u va hakela mali ya vona hi nkarhi na leswaku timfanelo ta vona ta vatirhi a ti kandziyeleli a ti kandziyeliwi kambe swilo hinkwaswo leswi va swi lavaka tanihi vatirhi va swiendla ende va va yingisela loko va ri na swirilo.

Xitirhisiwa xo sungula ku nga va bakiti leri vatshoveri va nga ta va va ri karhi va ri tirhisa ku chela mihandzu ya vona eka rona leswaku yi nga vaviseki tanihileswi loko vo yi veka a hansi kumbe va yi chela hansi loko va ri karhi va yi tshovela yi nga gcina yi vavisekini, xin'wana xa xitirhisiwa lexi va nga xi lavaka i teretere kumbe tiraka leri nga ta va ri rhwala mihandzu liyani leswaku yi ya yi ya yisiwa eka ndhawu ya vuhlayiselo eka yona.

Khombo ndzi nga ri lawula hi ku va ndzi endla leswaku nkarhi na nkarhi ndzi languta mahungu xikombiso maxelo ndzi ta endla leswaku hi minkarhi hinkwayo ndzi kumeka ndzi ri karhi ndzi languta mahungu leswaku loko ku ri ku va ku ri na khombo leri va ku ri kona ra maxelo ka ya nga ri kahle kumbe mavabyi yo ka yi nga ri kahle, ndzi hatlisa ndzi teka magoza ya ku sirhelela leswaku na loko maxelo lama kumbe mavabyi lama ma swimilana ma fikile ma nga koti ku va ma khoma kumbe ma kanganyisa swimilana swa mina, minxavo ya makete ndzi ta endla leswaku ndzi cheka minxavo ya makete ndzi cheka leswaku swimilani leswi ndzi va ka ndzi swibyarile swi xavisa njhani leswaku ndzi kota ku tiva leswaku ndzi ta endla profit yo tanihi kwihi.

Ndzi pfumela leswaku a ku tlakukanga hikuva loko ho languta kahle a mapurasini mo tala vatirhi va ha tirhela mali ya le hansi swinene ende va tikuma va ri karhi va tirha eka swiyimo leswi swi va ku swi nga ri ku kahle for hina vanhu se ndzi nga vula leswaku a ku na ku durha loku ku ku va ku ku ri kona.

Yi va yi ri karhi yi endla leswaku ku kumeka ku karhi ku tumbuluxiwa swimilana swintshwa, eka nkarhi wun'wana mi kuma ku i swimilani leswi swi nga se tshamaku swi tumbuluxiwa kumbe swi nga se tshamaku swi va kona, yi tlhela yi endla leswaku ku kumeka ku ri karhi ku siveliwa mavabyi ya swimilana swo hambanahambana tanihileswi yi kota ku va yi ri karhi yi tirhisa biosensors leswaku yi kota ku ku vona loko ku ri na vuvabyi lebyi byi va ku byi ri kona ivi hina tanihi varimi hi kota ku va hi endla leswaku hi teka magoza yo karhi ku sirhelela vuvabyi byebyo.

Lexi ndzi nga xi endlaku endzhaku ka tshovela ndzi ta endla leswaku ndzi vona leswaku misava ya mina yi rimiwile nakambe ndzi tlhela ndzi byala swimilana leswi swi va ku swi ri swona swi kumeka swi ri karhi swi tshoveriwa eka nguva yaleyo endzhaku ka loko ndzi tshovele leswi swin'wani a ndzi swi byarile eka nguva leyi hundzeke.

Ndzi na purasi leri ri va ka ri ri karhi ri tshovela tidiriva leti ti-driver letiwani hi ti kuma hi kumekaka hi kha hi ti tirhisaku ku endla wayeni endzhaku ka loko hi ti tshoverile tidiriva letiwani ha ti chekacheka tanihileswi hi nga na mixaka mimbirhi ya tidiriva, hi na tidiriva le ta ku to basa na to tshwuka leti hi tirhisaku leto tshwuka eka tiwayini ta hina ta ku tala laha hi kumekaka hi karhi hi hambanyisa tidiriva ta hina to tshwuka na to basa, to basa hi ti tirhisa ka wayini ya yo basa then to tshwuka hi ti tirhisa ka wayini yo tshwuka, laha hi kumekaku hi ri karhi hi xavisa wayini leyiwani emavhengeleni ni le ka matiko ma le handle laha hi tirhisaka ti-transport ta hina ku fambisa tidiriva le tiwayini letiwani.

Ku cinca ka maxelo swi endlaku leswaku nsirhelelo wa swakudya wu va lowu tikaka swinene hikuva ko tala mi ta kuma leswaku hi na maxelo lama u ma kuma ma ri karhi ma hisa swinene, leswi swi endlaka leswaku swi swi nga olovangi ngopfu leswaku hi kumeka hi ri karhi hi kurisa swimilani tanihileswi loko maxelo ma hisa swinene ko tala na mati ma kumeka ma ri karhi ma tala leswi endlaka leswaku swi tikisela na varimi leswaku va kumeka va ri karhi va cheleta swimilana swa vona.

Swibyariwa swo tala swi kumeka eka nguva leyi ku vaka ku ri na mpfula ku tlhela ku va ku ri nguva leyi yi va ku yi ri na dyambu ro enela tanihileswi swimilana swi lavaka dyambu, swi tlhela swi lava mati ende ko tala nguva leyiwani ku kumeka ku ri nguva ya ximumu leyi vanhu va kumekaka va ri karhi va byala swibyariwa swo hambanahambana xikombiso kumeka vanhu va ri karhi va byala swilo swo fana na mavele na miroho ya xintu na na timanga.

Ko tala u ta kuma leswaku swimilani swa wena kumbe swibyariwa swi kumeka swi ri na madondodondo kumbe swi dyiwile hi le masayitini ku komba leswaku ku na switsotswana leswi va swi ri karhi swi hlasela swimilana leswiwani.

Ndzi lo vona va ri karhi va senga homu laha va kumekaka va ri karhi ku sengiwa homu ya xisati tanihileswi ku va ku ri yona yi nga na masi laha va tekaka bakiti then va sungula ku yi senga va yi senga va yi senga ku kala yi huma masi hinkwawo, and then loko va heta va tshika va senga yin'wani ku kota na yona yi nga ha ri na masi sweswosweswo ku kala va heta ku senga tihomu hinkwato.

Ko tala swivilelo leswi va ka swi ri kona mayelana na vutumbuluxi bya GMO ku va ku ri mhaka ya ku languta ngopfu eka mbangu wa hina, vanhu u kuma leswaku va twa ingaku GMO a yi kahle for mbangu wa hina na ku va vanhu va nga tshembatshembi swona swakudya leswaku swi tumbuluxiwe GMO, tanihileswi van'wani va nga na ku vilela leswaku i swakudya swa njhani leswi va ku swi endliwe a lab laha vanhu va nga kumaka leswaku a va lavi ku kumeka va ri karhi va dya swakudya swo fana na sweswo.